Ukuze abaqhubi beebhayisekile bakhuseleke ezindleleni, urhulumente kumele ukuba enze amaphulo okuxhobisa abaqhubi beemoto, ukuquka nabaqhubi beebhayisekile ukuze babe nolwazi lokusebenzisana ezindleleni nokugcinana bekhuselekile bobabini, abaqhubi bemoto kunye nabo beebhayisekile.

Ingxinano yeemoto endleleni ingakumbi kwixesha lasekuseni nasemva kwemini, oko kungancedwa ngokuba kuvulwe ezinye iindlela ezintsha zokuhamba iimoto okanye kunweniswe ezo sele zikhona ukuze iimoto zibe nemigca emininzi ezingahamba kuyo. Hayi ukuba zixinane kwimigca embalwa ekhoyo yokuhamba.

Xa kufikelela kwiinkonzo ze-e-hailing ezifana neUber neBolt bobabini umqhubi nomkhweli basemngciphekweni xa kufikelelwa kwezokhuseleko. Umzekelo umqhubi uyakwazi ukufumana isicelo, ze athi xa eyolanda loo mntu afike ngaphambili aphangwe izinto zakhe. Kodwa ke nomkhweli uyakwazi ukuthi efake isicelo xa ezolandwa, umqhubi lowo aze aye kweyakhe indlela angamsi apho aya khona okanye amjikele endleleni, kubekho mhlawumbi ukuthethathethwana okungavisisaniyo okuphela mhlawumbi ehlukunyezwa ngokubethwa loo mkhweli lowo. Ngoko ke kufuneka kuqinisekise iinkcukacha zomqhubi neenkcukacha zabakhweli ukuze xa sekukho into eyenzekileyo, engamkelekanga, kukwazi ukuba kuthwaliswe uxanduva.

Njengonoteksi ixesha elininzi abantu basijongela phantsi futhi ke baye basibone njengabantu abakrwada noba singekenzi nto. Ngendlela yokuzikhusela, siye nathi ke sizame ukuba ngqwabalala. Kodwa ke ixesha elininzi, enye into eyenza ukuba sibe nochuku kukusebenza iiyure ezininzi sisehla sisenyuka sidinwe. Loo nto iphela inciphisa umonde ngakwelethu icala. Kodwa ke okunye, eli licandelo elingqwabalala ngoba abantu balijonge njengelo linobundlobongela. Ndicinga ke uba indlela yokuziphatha iye yenziwe yiloo nto kuba kumele uzikhusele ngalo lonke ixesha.

Abakhenkethi abasuka phesheya kolwandle bayathanda ukundwendwela iilokishi zaseMzantsi Afrika. Oku ke kwenziwa kukuba kwilokishi ityebile imbali ekhoyo kuzo. Umzekelo kwindawo yaseOrlando West kukho iVilakazi Street, kwaye kulapho kukho khona umzi kaTata uNelson Mandela kunye nomzi kaMama uWinnie Madikizela Mandela. Siphinde siye kwindawo yaseKliptown apho kwatyikitywa khona iFreedom Charter. Ezi ke ziindawo ezinomtsalane kubantu abasuka kumazwe angaphandle, ukuquka nezinye izinto zolonwabo ezifumaneka kwiilokishi.

Kwiingxelo ezininzi zeengozi ezibandakanya abaqhubi beebhayisekile kubalulekile ukuba bahlale benxibe impahla egqamileyo ngalo lonke ixesha nebonakalayo, ukuquka nokufaka iminqwazi yabo yokhuseleko ebizwa njenge-helmet. Kwaye basebenzise nezandla ukuzibonakalisa, ukuquka nokulandela imithetho yendlela ebekiweyo.

Xa uza kuthatha uhambo ngenqwelomoya ngaphakathi kweli lizwe izinto ezibalulekileyo kukuba ngelanga lakho lohambo uphathe incwadi yakho yesazisi, i-ID, kwaye ube netikiti lakho elineenkcukacha zakho zonke, ukuquka ukuba ufike kwangexesha, iiyure ezimbini ukuze ukwazi ukulandela zonke iinkqubo ezifanelekileyo. Okunye ke kukuba xa sele ufikile uqinisekise ukuba uhleli kwicala elililo apho uza kungena khona ukuya ekubeni uyokukhwela inqwelomoya leyo uhamba ngayo.

Ekubeni abanye abantu abangazange bayikhwela inqwelomoya bayoyika ukuyikhwela, ngokoluvo lwam ndicinga ukuba abo ngabantu aboyika iindawo eziphezulu ngoko boyika ukuba iyasuka inyuke iye lee phezulu emafini. Ngoko bacinga ukuba mhlawumbi xa befika phezulu apho bayokuphathwa yincilikithi okanye bagule. Olo luloyiko lwabo.

Andinokuthanda ukuba umntwana wam ayeke ukuthathwa yinqwelo emthathayo aye eziteksini. Isizathu saloo nto kungenxa yempathombi efumaneka kwiitekisi apho kukho khona ubungqwabalala ngokwamagama kuphinde futhi kubekho ukungabikho komonde. Ngoko umntwana wam andinokuthanda ukuba ajongane neemeko ezinjalo. Ndingathanda ukuba aqhubeke ethathwa yinqwelo emthathayo apho kuza kuqinisekiseka ukuba wonwabile futhi ukhuselekile ngalo lonke ixesha.

Into yamagosa endlela amkela isinyobo kubaqhubi iyabachaphazela kakhulu abanye abaqhubi ezindleleni. Umzekelo ukuba imoto yalo mqhubi inengxaki ethile ze akhuphe isinyobo aqhubeke ahambe ngayo endleleni, angaphela echaphazela abanye abaqhubi ngokuba adale iingozi ezindleleni. Nto leyo ichaphazela ke ngoku umqhubi onemoto ekulungeleyo ukuba mayihambe endleleni.